Metshameko ya eleketeroniki e botlhokwa thata mo semonongwagong wa gompieno mo segompienong gonne o tshabela dilo tse dintsi tsa kwa straat-eng go tsuba, go goga diritibatsi le go nwa bojalwa.

Ee metshameko ya gompieno ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana gonne bana ba le bantsi ba na le megala ga ba sa tswela seterateng ba ilo tshameka gomme ba dula ba ntse ba le mo megaleng ya bone ba tshameka di-game metshameko ya megala.

Motshameko o ke akanyang gore o ka o tshameka ka motshameko wa kgwele ya dinao kgotsa motshameko wa dikoloi tsa go tabogisana le motshameko wa go thunyana le masole go nna ko ntweng ya masole e na e le mentsi le metshameko ya go reila di-bus-e kgotsa diterekere o tsamaisa di-petrol-e le di-gas-e.

Segompieno batho ba dirisa di electronic-e tse di tshwanang le bo X box, Playstation-e, PSP le dithelebišhene box-e gamme le megala ya bone go tshameka metshameko ya dieleketeroniki.

Metshameko ya dieleketeroniki e nkgatlhela gore fa o e tshameka le wena o thola le boitumelo le lerato la ona gomme o tlo dula o tshameka, o kgona go tshameka le batho ba tswang kwa dinageng tse farologaneng gomme o ntse o ntse kwa kamoreng ya gago.

Motho ga a tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka di head phones tse o di tsenyang mo ditsebeng, o tlhoka mic-e, o tlhoka internet connection e bidiwang Wi-Fi gamme metshameko e e tumileng ke Call of Duty, ke Mini man gape ke FIFA Pro, EfC gomme o tlhoka le thelebišene.

Inthanete matsatsing a mangwe e utlwisa botlhoko gonne batho ba le bantsi ba tshameka ka maikutlo, motho a ka kgona go thuba le komiki ga a kwatile, a jelwe mo motshamekong o o, gomme motshameko waka wa mmamoratwa ke FIFA le EFC.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data gonne inthanete ka bo yona e tlhoka data gore o kgona go e berekisa, fa e le metshameko tota ke tlhoka data gomme ga e tlhoke data fela e tlhoka le connection-e e e siameng e sa tshwenyeng ke sepe gore o tlo kgona go nna matsobotla o kgone go lwela competition-e e o e tsenetseng ya metshameko ya inthanete, o tlhoka le didiriswa tse di felletseng go tshwana le joystick-i, di-control-a, thelebišhene, di-headphone le mic.

Batho ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne connection-e ya data e siame, batho ba le bantsi ba robetse ba kgathetse, gomme network-e e tlile go tsamaya sentle e sa tshwenye ke sepe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne fa o ne o kwatetse kgotsa o sa phela sentle fa o tshameka motshameko wa inthanete o kgona go itumela o kgona go bua le motho o e leng gore o ko moseja ga mawatle wena o ntse o le mo Aforika Borwa o tshameka le ena le tle le nne le ditsala tsa mo inthaneteng.